Ukunciphisa ubungozi bokutholakala kwi-Bolt ne-Uber, izimoto ezikhulu, abantu kufanele basebenzise izindlela zokuphepha ezilandelayo. Hlola imoto nomshayeli, ngaphambi kokukhuphuka qiniseka ukuthi inombolo yepuleti yemoto negama lomshayeli zihambisana nalokho okubonakala kuhlelo lokusebenza. Yabelana ngolwazi lwakho lokuhamba. Thumela ilinki yokulandelela uhambo kwabanye abantu obathembayo. Hlala uqaphile. Gcina ucingo lwakho luqoshiwe, futhi uqaphele izimo zakho. Sebenzisa izindlela eziphephile. Khetha izindawo ezikhulu neziphephile zokukhuphuka, nokwehla. Bika noma yiluphi ubugebengu. Uma ubona noma yini engavamile noma uhlangabezana nokuziphatha okubi, bika ku-Uber noma Bolt, noma amaphoyisa.

Angivumelani nokushiswa kwamasondo nezakhiwo, noma ngabe kuneziteleka zamatekisi noma yini enye. Ukwenza izinto ezinjalo kuyayiphula imithetho, futhi kudala umonakalo ongadingekile, okungaholela ekuphazamisekeni kokuthula emphakathini. Ukushiswa kwamasondo noma izakhiwo kudala ubuhlungu kubantu abaningi, ikakhulukazi laba abathintekayo ngokuqondile. Lokhu kungabeka abantu esikhathini esinzima, kubavimbela ekutholeni izinto ezibalulekile njengokuthutha noma imisebenzi yabo. Lezi zenzo zihlukanisa phakathi umphakathi, futhi zithikameza izindlela zokuxhumana nokuxazulula izingxabano ngendlela efanelekile. Kunezindlela eziningi zokuphikisana noma ukufaka izikhalazo ngaphandle kokusebenzisa udlame, njengeziteleka zokuthutha, izingxoxo zomphakathi, noma ukufaka izikhalazo kumasipala. Ukushiswa kwemali, izakhiwo noma izinto zomphakathi kuvuna ukuphula izinqubo zomthetho.

Izizathu eziningi zingadala ukuthi umuntu akhethe ukuhamba ngebhasi kunokusebenzisa indiza noma ezinye izindlela zokuthutha, ikakhulukazi uma uhambo olude. Ukuhamba ngebhasi kungaba yizindlela eshibhile uma kuqhathaniswa nokusebenzisa indiza, ikakhulukazi uma uhambo olude noma kudingwa imithwalo eminingi. Izindleko zezindiza zingase zibe phezulu uma uhamba kude futhi kube nezikhala ezithile imishwalensi. Uma umuntu engatholi imithombo yemali ethile noma ebhekene nezinkinga zokuphatha izimali, ukuhamba ngebhasi kungaba isixazululo esifanele ngenxa yokuthengeka kalula, kanti ukuhamba ngendiza kungadinga ukubeka izimali phambili. Ukuphazamiseka kwezindiza ezifana nezibhakabhaka noma izinkinga zomoya zingadala ukuthi ukuhamba ngesikhumbuzo eside. Ngakolunye uhlangothi ukuhamba ngebhasi kungenza kube lula ukuhlela isikhathi sokuhamba .

Uma ngingaphuthuma futhi ngishaye i-pothole ejulile ngizozizwa ngithukile, ngididekile, futhi ngicindezelekile, ngoba lokho kungaphazamisa uhambo lwami olubalulekile, futhi kube nomthelela ekusebenzeni kwezimali uma imoto ilimala kakhulu. Okokuqala, ngizoqhubeka ngihlole kahle imoto ukuze ngiqinisekise ukuthi ayilimazwanga kakhulu, ngibheke izikhala, amaphansi, kanye nezinye izimpawu zokulimala ezifana nokuphuthuma, nokuphuma kwamafutha, noma izinkinga ezinkulu zomshini. Uma ngithola imoto elimele kakhulu ngicela usizo lwezobuchwepheshe noma ngishayela izinsiza ezinjengezikhungo zokuphuma phakathi kwezindawo, ukuze imoto ifike ezandleni zomnyango wezobuchwepheshe ukuze ikwazi ukulungisa. Ngizobika icala lesisikhala esinjalo kumasipala noma ukumagunya abaphathi, izinkundla zomgwaqo, ukuze baxazulule inkinga. Lokhu kungasiza ekubikeni kweminye imingcele yendawo yengcuphe ezithinta abanye abantu.

Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazizwa ngiphazamisekile futhi nginovalo. Ngilahlekelwe yithikithi lesitimela lami, futhi ngiyazi ukuthi kudinga ukubonisa ukubaluleka kokuqinisekisa izinto ezifanele. Isimo sami silokhu sicindezela, futhi ngifuna ukusiza ukuze ngihambe kahle. Uma ungakuvumela ngingathanda ukucela ukuthi ngithole enye indlela yokulungisa lokhu. Ngiyaxolisa ngokuphazmiseka futhi ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sokuzwa isimo sami. Ngiyazama ukubhekana nalokho, ukuze ngifike lapho engiyakhona, ngiyabonga.

Imbangela enkulu yokubambezeleka kwesitimela ngokuvamile kuba izinkinga zobuchwepheshe kanye nengqalasizinda engaphathwa kahle. Izitimela ezindala nezingalungiswanga kahle zivame ukuphuka noma ukuhamba kancane, kudala ukubambezeleka. Uma ama-system aphatha ukuhamba kwezitimela engasebenzi kahle, izitimela ziba nesikhathi sokulinda. Isifutho, imvula enkulu, noma ischotho, singalimaza amathrekhi noma sigqibe ukusebenza kwezitayela. Izitimela zigcwala kakhulu uma zinesidingo esikhulu okwenza kube nzima ukuhamba ngesikhathi. Izixazululo, ukutshala imali ezingqalasizindeni, ukuvuselela amathrekhi ezitimela neziteshi. Izinhlelo zokulandelela izitimela ngesikhathi sangempela, kanye nezaziso zokuqapha isimo. Ukuvumela isikhathi esanele sokulinda uma kudinga izinguquko noma kube nezinkinga ezincane.